Ke go dira meletlo, mme mo meletlong eo le ruta batho ka ditso tse di farologaneng.

Batho ka bontsi ba tshaba go ya ditoropong ka gore ditoropo di tlwaelegile ka tshenyo le ka bokebekwa. Batho ba bantsi ga ba tshwanetse ba ditoropong ba tshwanetse ba sie megala ya bone ya letheka, ba sie dibeke le dikarata tsa bone tsa dibanka ka gonne ba a tshwenyega ebile ba a tshaba go ya ditoropong.

Ga baratani ba nyala ke mo go kopanyiwang ditso teng. Ga baratani ba ba tswang mo ditsong tse di farologaneng, ke moo ba tlo go rutiwang teng, gantsi mosadi a tlo rutiwang teng setso sa monna. Le ga ba na le badumedi, mosadi o tla ba a rutiwa kereke ya monna ebile a simolola go tsena kereke eo ya monna wa gagwe.

Ga ngwana wa mosimane a tswa ko sekolong sa setso, go tseiwa gore o godile yaanong, o setse e le monna ga e sa tlhole e le mosimanyana. Yaanong diaparo tsa bogologolo tse yaaka ne a sa ntsane e le mosimanyana di fiwa batho mme o simolola go apara diaparo tsa gagwe tsa bonna yaaka setse e le motho o montšha e le monna.

Go reka dilo ka inthanete go dirile matshelo a batho bonolo thata mme go wisa mabenkele a mo ditoropong ka gonne batho ba bantsi ba simolola go reka ka inthanete go feta mo ditoropong, ka gonne ka inthanete dilo tsa gago di tlisiwa mo go wena, wena ga o tsamaye o a go di reka.

Ga ke feleleditse ko lenyalong la setso la Setswana, nka apara leteisi kgotsa nka apara khiba ka gonne ke tshepa gore ke tsone diaparo tsa baTswana. Ke tlabe ke batla go bontsha Setswana sa ka le gore ke ikgatlha ka Setswana sa ka.

Go ka nna botoka thata ga ditso tsotlhe di tseiwa tsia, ebile di tlhomphiwa ka go tshwana, go sena setso se se botoka go feta se sengwe mme batho botlhe ba amogelwa ka tsela e le nngwe.

Ngwana wa mosetsana a sa tshwanela go ja tsa diphologolo gonne o tla nna le semelo sa bo rre. O ne a sa tshwanela go ja pelo le sebete ka gonne ba tshaba o tla nna boganka. Ebile gape ne a sa tshwanela go ja tlhogo ya podi kgotsa ya kgomo ka gonne mosetsana a seke a nna motshegare kgotsa a nna le mekgwa e e sa amogelesegang.

Ke dipina tsa kobamelo, di amana thata le semoya ka gonne ka matsatsi a mangwe ga o opela pina eo a e utlwa gore e bula moya wa gago ebile e tsamaisana le madi a gago le gore pina e e bua ka wena kgotsa e bua le wena.

Batho ba ba dulang ko ditoropong ba rata go reka dijo tse di apeilweng ka bonako ka gonne bontsi ba bone ba a bereka, mme ga ba boa ko mmerekong ba tla ba lapile mme ba sa kgone go apaya.

Ka setso sa ka ke apara khiba kgotsa leteisi. Ke tsone tse ke ratang go di apara ga ke ya meletlong ya setso.

Go tshela mo toropong ga se botshelo bo bo bonolo ka gonne ka nako e nngwe le nngwe batho ba ka go tshwara ba go tseela dilo tsa gago kgotsa ba go tsenela mo ntlung ya gago ba go tseela dilo tsa gago.

Basadi ke batho ba ba ratang diaparo thata, mme ba rata le diaparo tsa bone tsa setso ka gonne diaparo tsa bone tsa setso di tlhalosa gore ke bo mang ebile ba tswa kae.

Gantsi ko masong go apeiwa setampa, ting le tšhotlho mme baruti ba ja bo di nama ya koko, bo di-rice, bo di khabetšhe mme batho ba ba apeileng gantsi phakela ba ja dikuku le tee.

Bašwa ba le bantsi ba rata fashion-e mme ba batla go apara fashion-e go feta setso. Mo ditsong tse dingwe basadi ga ba latelela go apara marukgwe, mme basadi ba segompieno ba rata marukgwe go feta mesese le dikete.

Mo ditsong tse dingwe ba na le melao ya gore motho o tshwanetse go dira eng, ga a tshwanela go dira eng, gore monna o tshwanetse go dira eng, mosadi o tshwanetse go dira eng bana ba tshwanetse go dira eng. Ebile eo e tsenya melao or-e e tsenya go utlwana mo lelapeng. Mo ditsong tse dingwe bana ga ba tshwanela go ja mo pele ga rre wa lelapa a ja, eo e tsenya molao mo lelapeng le kutlwano le tirisanommogo.